Izindawo ezidayisayo utshwala noma zokucima ukoma kungamele zisheshe zivalwe ukuze khona abantu noma mhlampe kube nesikhathi ukuthi umuntu uvumelekile ukuthi athenge inani mhlampe obhiya ababili ahambe noma kuthengwe nihambe, same time ningaphuzi endleleni, ningaphuzi kwezinye izindawo, umuntu kumele aphuzele ekhaya. Kodwa futhi kuwuhlelo olungaba nzima ukuthi lungene, kodwa nje ngamele izindawo ezidayisa utshwala zisheshe zivalwe, ku check-we uma ngave uphuma ukuthi uhamba ngani ama-security. Uma wukuthi uhamba ngemoto yakho, baku request-ele i-cab ukuthi ikuhambise iyokubeka ekhaya.

Sawubona bab'umshayeli, ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngingawathola ngalaphi ama-taxi aya kwa-A, angiwazi.

Ngincamela ukusebenzisa amatekisi ngoba amatekisi wona awahambi ngesikhathi, uwathola noma ingasiphi isikhathi uma ngave owadinga. Kanti amabhasi wona ahamba ngesikhathi, awuwatholi noma ingasiphi isikhathi futhi amatekisi angcono wena ayakhona ukuthi angene kwezinye izitobhi amabhasi lawa angahambeli zona. Amabhasi utholukuthi isitobhi sakhona si le, kumele uhambe ibanga elide ukuze ufike la uyakhona. So, amatekisi angcono kakhulu kunamabhasi, yize noma amatekisi kungathi abuye abe nokubiza kancanyana kodwa nje akudlulani kakhulu. Uzothola kwesinye isikhathi kudlulana ngeshumi noma ngesihlanu manje itekisi ingcono kakhulu yona kunebhasi.

Mngani wami lana-ke eGoli-ke sinento ebizwa nge Rea Vaya. I-Rea Vaya iyibhasi ethutha abantu ehambela izindawo lezi ezisuke zibhaliwe nekhona ukufinyelela kuzona. I-Rea Vaya isebenza ngokuthi uyakhona ukuthenga ithikithi noma ukhokhe mawugibela nje ebhasini njenga wamanye amabhasi agcwele kuzo zonke izindawo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ibhasi esuke ihamba ibanga elide ithathe ikhefu, ngoba uma ngave ungumgibeli nje sewulokhu uhleli, ukuhlala kuyakhathaza futhi nanokudla lokhu osuke ukuthengile kugcina sekuphelile, uyalamba. Uma sewulambile awusakhoni nanokuthi-ke uhlale ubekezelele uhambo. Abanye abantu mangave sebelambile bavukwa wulaka. So, kubalulekile kakhulu ukuthi nje sibe nesikhathi la nanokuthi nje sikwazi ukuzikhulula kahle ngoba indlu yangasese yasebhasini ayikwazi ukuthi senze yonke enye into esikwazi ukuyenzayo endlini yangasese yangempela.

Ngizizwa ngidiniwe, ngizizwa nje ngicasukile ngoba manje shuthi sekumele ngithenge mina amasondo emoto, ngikhande imoto le esilimalile. Khonokho kona ngiyabonga ukuthi angilimalanga futhi angilimazanga muntu. Ngizozama ukuthi ngithole abantu laba abasebenza ngomgaqo ukuthi baze bazolungisa i-pothole. Uma kuwukuthi angibatholi, ngizozama ukuthi ngithole izinsiza zokuthi ngiyivale le pothole ngoba ingase ilimaze futhi abanye abantu kugcine sekuba nenhlekelele yengozi.

Ukunyuka kwebhasi kungaba nomthelela omubi kakhulu kubantu abathembele emabhasini njengoba nje futhi lizonyuka nangamanani ayishumi. Leyo mali inkulu kakhulu, kungcono kube mhlampe linyuka noma ngo two rand-i, noma ngeshumi, uma selinyuka ngamanani ayishumi wonke sekuyinto inkulu kakhulu. Uma kuwukuthi abantu labo ababesebenzisa ibhasi bebeyisebenzisa ngenxa yesimo sokungakwazi ukuthi ba-afford-e sebezoba senkingeni yokuthi-ke manje kuzomele banciphise imali mhlampe eya kwezinye izinsiza ezisiza emakhaya.

Mina ngibona kuyinto enhle ukusebenziswa kwamakhadi emabhasini kunokuthi kusebenziswe imali ngoba ngesinye isikhathi utholukuthi uma uphethe imali ugcina sewuyisebenzisa ezintweni ezingafaneli kunokuthi uyibekele ukuthi ugibele. Ukusebenzisa ikhadi kungcono ngokuthi ngoba uyahamba ukhokhele ama-trip alingana nalawa ozowagibela. Mhlampe uma uzogibela ama-trip awu sixty, uvele uyikhokhele yonke leyo mali. Loko kuzokusiza ekuthenini uhlale imali yokugibela unayo okanye ikhadi lokugibela uhlale unalo kunokuthi ube nokheshi. Ukheshi ngesinye isikhathi uyasebenziseka, ugcine sewusebenziseka ezintweni ezingalungile bese ugcine imali sewungasenayo yokufika la ofuna ukufika khona, noma ngabe esikoleni noma emsebenzini.